Ukuthi ngibe ne-inshwarensi yemoto uma ngabe imoto yami iphukile, ngazi ukuthi iphephile. Umshwalense uyangibhatala ngoba umuntu akahlali anemali njalo.

Lowo ngingababuza ukuthi kuthatha isikhathisini ukuthi bafake imali uma ngabe khona odlulile nokuthi basebenzisana kanjani nokuthi bangichazele konke abanganginikeza yona ngazi ukuthi vele ukuthi yonke into izobe ikhavadi angeke ushode lutho. Mawuthatha ipleni kufanele wazi ukuthi yonke into ukuthi bakhava ini yini abasayikhavi.

Afake iy'nhlobo ze-saving nokuthi ayenze i-stop order ukuthi bangithathele imali ukuthi akwazi ukuthi like aseve imali ukuthi abe right empilweni yakhe, angashodi ngalutho.

Lezo zihlanganisa ama-interest ethu nokuthi basifakele nanoma if ubeke imali ama-saving ukwazi ukuthi uthole enye imali. So, kwamele vele ibhange ukuthi lithathe imali, kwamele bathathe nje i-interest into eyenza ukuthi le bhizi layo ukuthi ikhule.

Ngingavele ngishaqeke kancane ukuthuka bese ngikhokha umoya ngenze i-breath in ngenze i-breath out ngibone ukuthi ngilimale kangakanani. Noma imoto yami ilimazeke kanjani bese ngiya kulo muntu lo engishayisane naye engozini le encane leyo, ngibone ukuthi right na.

Hhayi i-right. Cha, angfuni ukucabamba amanga i-right ngoba umuntu ugula nanoma inini and imali asitshali esinayo imali ihlale ingekho. So, i-medical aid i-right, its the best solution.

Hhayi mina bengingathanda ukuthi mina kube yimi engifunela wona umshwalensi lo womncwabo, hhayi kube umqashi wami. Mina iy'ngozi lezi uthi lokhu or noma ngilimele emsebenzini ngazi ukuthi nayo umshwalensi ukuthi umqashi wami angifunele angizizwa kahle ngalokho.

Ngizizwa kabi ngoba ngiyibhadalile. Iyona ebesithi iphelelwe imali kanjani? Uma ngabe ngivelelwa ingozi, kumele ngenzenjani? Izinto ey'fana nalezo ilezi engathi engathandi and engingayifiseli omunye umuntu ukuthi ahlangabezane nazo.

Ngoba uyakwazi ukumthumezela umuntu ngemali, noma uye e-Shoprite noma uye e-Pep uyomuthumezela imali. So, sekulula kakhulu nje ukuthumezela umuntu owomndeni ongekho eduzane imali.

Sho, hayi uthi ngithathe imali yami ngoyifaka kwenye ibhenki engingayithembanga kunzima ngoba imali yeyi into ebalulekile empilweni.

Kufanele ngicabange kahle nje ngento engitholayo ngoba nginabazali abadala nalomntana omncane. Abazali abadala bangagula at anytime, badlule emhlabeni. Nengane ey'ncane zingathi zigula zivele zidlule, so kumele ngikhethe into ezongikhavara ngazi ukuthi angeke ingishiye nje esithubeni.

Kwezinqumo zami ngoba into oyithembile ibhenki yabona awufune lutho ngey'mali zakho, so kumele nje kuyo yonke into engiyenzayo kumele kumele ngibheke nje ukuthi imali zami ngiyifakaphi, kwenzakalani ngezimali zami.

Kakhulu ukuthi ubolekisane ngemali ngoba ama-interest maningi uthole ukuthi abanye babolekisana ngemali bathi thirty phesenti. Esefana manje uboleke hundred randi usuyibhatalanga nge-one thirty. Kunzima kona nengcindezelo iba iningi nama-fifty percent, ngoba kunzima but yazi kunzima emhlabeni.

Ngikujabulela kakhulu ukuthi umuntu anconwe ngendlela aphatha ngayo abantu ngendaba zemali ukuthi ukuvula nje i-akhawunti nje, hhayi kuhle. Yazi ukuvula i-akhawunti ukuthi uthathe imali yakho uyifake ku-akhawunti into enhle ebalulekile empilweni ukuthi imali ungayiphathi ngesandla, kodwa uyifake kuphi ku-akhawunti.

Ndaba le yokuthi imali uyifake ebhenki ufakele umuntu bese akwazi ukuthi ayikhiphe ey'tolo. Hhawu iyenza impilo ibe lula kakhulu, iyenza impilo ibe lula kakhulu. Ngoba ngiyakwazi ukuthi ngisendele umuntu oseNatali akwazi ukuthi ayithole futhi emaphandleni lawa aye e-Pep ayokhipha imali or e-Shoprite. Hhawu yabona lokho awu sisi mina ngiyakubonga kakhulu.

Indaba le yokuthola imali yakho inzima uye ema ofisini akhona wase-UIF lapho uyasayina ifomu yokucala after two weeks uphinde usayine after three weeks usayine ukuthi uthole imali yakho. So kunobunzima ongathi i-system le ingatshintsha kakhulu ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole imali zabo ngokushesha ungayihluphekeli imali oyisebenzele.